Ha ngwana a qeta ho hlaha o iswa trekeng moo a lo rapellwang teng hape a hore moo a seke a kenwa ke moya o .

Ke ithutile ho pheha ke na le lemo tse leshome le metso e mebedi. Ke ne ntse ke le monyane haholo. Dijo tse ke tsebang ho di pheha ka bokgabane ke setampo.

Bohlokwa ba lebollo ke hore, batho ba lo ithuta setso sa bona le hore ba ithute hore ba tswa kae. Hape le leng lebaka ke hore ba se ke ba lebala setso sa bona ba ithute le ho ba monna kapa ho ba mosadi. Bongata ba bona batho ba hlompheha, empa ha se kaofela ba hlomphang.

Ho ya ka maikutlo aka ke nahana molemo wa lona ke hore batho ba ithute setso, ba ithute moo ba tswang le hore ba tiise bonna kapa bosadi ba bona.

Bo mme bo mme, ba bapala karolo ya hore ba rute morwetsana eo dintho tsa bohlokwa tseo a tlamehang ho di tseba ha e se e le mosadi. Ba mo ruta ntho tsa bohlokwa tseo a tlamehang le hore ha e se e le mosadi wa sebele a di etse le tseo a sa tlamehang hore a di etse.

Ke nahana hore beng ba na ba mephato ha ba sa hlompha setso. Hape ha ba sa kgathalla setso hobane se ba shebile tjhelete. Diketso tse ba susumetsang hore ba etse sena ke hore ba shebile tjhelete ba tatetse tjhelete. Hape a mang a mephato ena ha molaong.

Tjhe, ha ke tsebe ke mofuta ofe wa dijo oo. Empa ke hlola ke utlwa batho ba bua ba re dijo tseo tse jewang ke bo ntate feela ha di jewe ke bana kapa batho ba bomme.

Ho na le batho beo eleng horeng ha re kgone ho utlwana ka puo matsatsing a mang, ka hoo re qetelletseng ke ka hoo re qeteletse re sitisitse ntshetsongpele ya bophelo.

Tjhe, ha se ntho eo ke e thabelang hobane Sesotho se re bitso lebe ke seromo. Jwale ha ke raeletse ngwana ka motho ya moholoholo ya na etsa ketso tse mpe hoo ho bolela hore le ngwanaka a ka qetelletse a entse ketso tse mpe. Ke ka hoo, taba ena ke sa e thabeleng.

Ha ke bone bophelo ba mekhukhung e le bophelo bo nepahetseng hobane ntho tse ngata di di ya ba ama jwalo ka ho na ha pula. Ba bang ba bona ha ba na motlakase le ha dintlo di tjha, mekhukhu ena e ka nna ya tjha kaofela hobane e meng e kopane.

Tjhe, ha ke tsamaye le dinako, o rata mmino, o rate mmino wa mofuta o itseng hobane ke ntse ke rata mmino hip-hop-o. And-e mmino wa hip-hop-o ke mmino wa kgale. Ka hoo, ke reng ha ke tsamaye le dinako.

Mefuta ya mabitla a hona jwale ha a dumelle hore motho a beuwe jwalo ka pele. Nna ke dumellana ho pata ka mofuta ofe kapa ofe wa lebitla hobane hoo ha ho bohlokwa.

Ke bona ho ho bipa ha masea ele ntho e bohlokwa haholo hobane hona ho tshireletsa masea dinthong tse mpe. Ho bohlokwa ho bipa masea hobane ho ba tshireletsa ho batho ba kentseng meriana le hore phuwana e se wele ha a kopana le meya e ditshila kapa batho ba mo imelang ka madi.

Tjhe, badimo ba ka se amohele ebile ba ka se hlohonolofatse mokete wa ho pheha ka mofuta wa borayi hobane ho se tsela eo badimo ba ba e tsebang.